Ya eya ndzi nga swi kota ku teka xikweleti xa swichudeni loko ku ri leswaku a ni swi koti ku fikelela ku n'wi hakelela eyunivhesiti hikwalaho ka ku a ku heteleleni loko se a heta tidyondzo ta yena a kuma ntirho u ta swi kota ku ti hakelela hi yena hi yexe na mina hala tlhelo ndzi ta va ni kha ni hakela hi katsongokatsongo ku fikelela loko na yena a kota ku tiyimela.

Loko a va ri na ndzindzakhombo lowu wo ringanela a swi ta va pfuna ku lunghisa hinkwaswo swa swa ku n'wi lahla na ku tlhela ku va na nkhinkhi yo karhi leyi a va ta sala va kota ku ti hlayisa ku ringana nkarhi lowu a wu ta fika kona so swi na nkoka ku va ndyangu wu ri na ndzindzakhombo leswaku loko ku fika nkarhi wo fana na lowu va ta kota ku tiyimela.

Ndzi nga sungula hi ku vutisa ku ri loko ndzi qualify ku teka mali ya swichudeni or ku e e lombiwa mali ya swichudeni i mali muni leyi ndzi nga ta kuma yona ku sungula naswona ndzi hakela mali muni hi n'hweti nakona ku ringana malembe mangani kumbe tin'hweti tingani hi swona leswi ni nga vutisaka swona na ku vutisa ku ri swi na nkoka ku ri ni famba hi ndlela yaleyo na ku va ni ni lomba swikweleti swa swa ku hakela.

Swilo swa nkoka leswi ndzi faneleke ndzi sungula ndzi swi langusisa ni swi langutisa ndzi swi kambisisa kahle loko ndzi lava ku teka swikweleti ni fanele ni sungula ni languta ku ri ndzi ta swi kota ku hakela swikweleti leswi xana naswona swi fanerile ku ni xi tekaka xikweleti kumbe hi kona ndlela yin'wana leyi a ni nga ti a ni ta yi tirhisa ni nge se za a ndzi nghena eka swikweleti swa le tibangi so swi na nkoka ku sungula ndzi langutisa ku loko ni hakela swikweleti leswi hi n'hweti ni ta sala ni kota ku hanya hi mali leyi ni nga ta sala na yona eka ndyangu wa mina.

Switandzhaku switandzhaku swa swa loko ni teke swikweleti a bank hi loko n'wana a fika a tsandzeka tidyondzo ta yena ndzi ta twa kuvava hikuva a nga pasanga u feriwile na loko na mina ni fika ni hluleka hikwalaho ka ku va ni heleriwe hi ntirho ni hluleka ku hakela kumbe na swin'wana na swin'wana leswi swi nga endlaka ku munhu a hluleka ku hakela xikweleti lexiya xa le bangi.

Eka xiboho lexi ni nga ta va ni xi tekile eka akhawunti leyiwa yo ka u nga hakeli xibalo swi ta ndzi pfuna hi ku ndzi ta hakela mali leyi ni nga teka yona ku nga or leyi ni nga veka yona or leyi ni nga ta va ni teke yona ku nga ri na leyi ya ku ni fanekele ni hakela na mintswalo so swi ndzi pfuna ku a ni hakeli mintswalo yi kulukumba kumbe a ni hakeli na mintswalo yo karhi eka akhawunti yeleyo.

Mina ndzi nga va xaxameta muringani wa mina ndzi nga n'wi xaxameta na vana va mina na vona ndzi nga va xaxameta swa ku vana va mina loko ndzi nga ha ri kona va nga sali va hlupheka hikwalaho ka ku swi nga endleka muringani wa mina a sala a teka muri kutani muringani yaloye a nga ta n'wi teka leswaku vana va mina va nghenelela helo a ka swa timali so swi kahle ku ri muringani wa mina ni ku ta kuma yo karhi vana va mina va ta kuma yo karhi kwalaho ni ta va ndzi endle ku nga sali ku va na madzolonga na vana va mina va karhi va sala va nga hlupheki.

Ndzi nga n'wi vutisa ku ri u kume njhani ntirho lowu wa ku amukela mali hi ti cellphone i i u u mali ya kona naswona u yi kuma njhani ene u yi tirhisa njhani na vaaki na vona u va pfuna hi ndlela yihi ku ri na loko na mina ndzi tsakela ku va aka xiave xexo kumbe ku n'wi joyina ndzi nga endla njhani leswaku na mina ni kuma mpfuno hi ndlela yeleyo.

Hi mavonelo ma mina loko munhu a kala a endla xikweleti xa le bangi ku na leswi a lavaka ku swi endla hi xihatla kambe a nga ri na mali yo ringanela ku swi endla xikombiso ku fana na ku xava yindlu kumbe ku xava movha loko u lava ku xava yindlu xa endleka u kha u lava u dinga ku va na yindlu kambe mali u nga ri na yona emavokweni so hi ku ya a bank hikuva ndlela ya ku olova ku u kota ku kuma yindlu yeleyo kasi hambi ku ri movha naswona swa endleka u ri na xiphiqo xa movha kambe mali a yi ringaneli se loko u ya bangi u kota ku hatla u pfuneka ku kuma movha lowu u wu lavaka.

Swa hunguta hikwalaho ka ku loko vaakatiko va tshama va va lava mali a va nga swi koti ku khandziya va ya emadorobeni va ya teka mali kambe va ta va va ta kwala kusuhani va ta koka mali ya vona or va ta teka mali ya vona so hikwalaho ka sweswo swi ta va olovela swi tlhela swi va hungutela e mali ya riendzo so swa pfuna.

Ku va ndzi rhumela munhu loyi a nga matikweni ya le handle mali mina ndzi ve Afrika-Dzonga ndzi nga tirhisa riqingho ra mina ku va ndzi rhumela mali yeleyo na ku va ni kha ni tirhisa app leyi nga kona efonini ya mina kutani ndzi kha ndzi tirhisa vukorhokeri bya swa timali ta le handle ku ri ni kota leswi va swi vulaka ku international payment swin'wana swo yelana na sweswo.

Tirhisa vamachonisi yi na khombo hikwalaho ka ku xo sungula mintswalo ya vona yi le henhla xa vumbirhi loko kusuka ku fika siku leri u faneleke u hakela hi rona u tsandeka va nga ku tekela nhundzu ya wena kumbe swin'wana leswi u nga na swona ene swi tlhela swi ku vangela na mahlo so swi na khombo swa machonisa a swi kahle.

Ndzi nga titwa ndzi vavisekile ndzi ri mutswari loyi a tsandzekaka ndzi ri mutswari loyi a nga koteki ku endlela n'wana wa mina timfanelo so swi nga ndzi vavisa swinene embilwini ya mina ni le moyeni wa mina kambe ni nga endla hi matimba hinkwawo ku vona ku ri norho wa n'wana wa mina wa wu fikelela.